Dibanka fa di go fa karata ya sekoloto ba lebelela gore a o a bereka kgotsa o na le business, ba batla le bank statement-e ya go bontsha gore go na le tšhelete e e tsenang ka gare ga banka ya gago.

Sa ntlha se o tshwanetseng go se dira ke gore o itse gore ka ga karata ya sekoloto gore e dira jang. Re na le mefuta e mentsi ya dikarata go na le e re e bitsang credit card-e, go na le e nngwe re e bitsang debit card-e, go na le e nngwe re e bitsang gold card. So, mefuta-futa ya dikarata yona e re buang ka yone tsotlhe o di dirisa o sena madi after o tla patela morago.

Go fitlhela karata ya sekoloto, o tshwanetse go ba le dikoloto ko gongwe and-e dikoloto tse o be o di patela go aga credit record, o tshwanetse o itse gore o seke wa tshabela sekoloto, o patele hantle gore ga o kwadisa karata ya sekoloto o kgona go e kry-a kgotsa o be le yona.

O tshwanetse go botsisa gore di-interest-e tsa bona di tsamaya jang, o tsaya sebaka se se kana-kanang go ka patela karata ya sekoloto, o ka e dirisa kae gape o ka ka dirisa sebaka se se kanang-kanang mara o itse gore o tshwanetse go ba le bank statement-e le proof-u ya go bontsha gore wena o bereka kae?

Go botlhokwa go itse ka karata ya sekoloto ka gonne if ga o itse botlhokwa ba yona le melawana ya bone, o ka fumana o le mo dikolotong di le dintsi and go tlabo go le boima gore o ka tswa ko teng. Pele o dira karata ya sekoloto, o tshwanetse o itse melawana le ditlamorago tsa teng if ga o e dirise sentle.

Fa o itse go dirisa madi o ka se batle karata ya sekoloto, karata ya sekoloto ke ya batho ba ba nang le mathata a madi so batho ba ba itseng go dirisa madi a bone ga ba na karata ya sekoloto.

Fa banka e go karata ya sekoloto e na le kitso ya gore o na le madi a a tsenang mo karateng ya gago kgotsa o a dira, ba itse gore madi a bona a tlo agana kgotsa a be le di-interest. So, banka e na le kitso ya gore fa e go fa madi e tla go direng madi a mangwe a yone.

Go dirisa madi a karata ya sekoloto go feta se ba go neileng sone, go feta limit ke yona overdraft.

Fa banka e ho neile madi a sekoloto sa karata ya sekoloto, and fa wena o feta madi ao ba oketsa interest-e ya madi a ba go neileng one. And go itse go dirisa madi o tshwanetse go a dirisa ka tlhokego fela, o seke wa a dirisa fela le fela ka gonne banka e dira madi a mantsi fa o fetile madi a ba o neileng one.

Go dirisa madi a mantsi a karata ya sekoloto banka e dira gore o patele di-interest-e tse dintsi fela o fitlhela o boela gape go dirisa madi a mantsi ka 'onne gore madi a o a dirisitseng la ntlha a ne a le mantsi and-e ba tsere madi a mantsi mo karateng ya gago kgotsa mo income-ong ya gago.